Ee, go botlhokwa gore go nne le mafelo a thuto kgotsa dithuto tsa semmuso ka tlhokomelo ya bagodi mo Aforika Borwa ka ntlha ya palo ya bagodi e oketsega ditlhoko tsa bone tsa tlhokomelo di ata. Kweetliso ya batlhokomedi e tokafatsa boleng jwa tlhokomelo, bagodi ba lebana le bolwetse jo bo sa fole le kgotlhelo, go tlhokega boitshwaro le bokgoni mo batlhokomeding go rotloetsa tlhokomelo ya botho le pabalesego mo setšhabeng.

Fa tlhogo e opa, e nwa metsi go ka thusa fa go bakwa ke dehydration. Iketle mo lefelong le le didimetseng, e ja ka nako, go tlhoka dijo go ka baka tlhogo. Boikhutso, mokgwa wa motsoko o ka fokotsa stress, dirisa melemo ya tlhogo jaaka Paracetamol-o kgotsa Brupofen.

Ditlhare tsa sephiri di baka mathata a a kotsi mo botsogong, ga di alafe, di ka nna le di-chemical-e tse di sa tshwanelang, di ka baka ditlamorago tse di kotsi kgotsa loso, di senya tshepo mo ditirelong tsa kalafi, di thibela kgolo ya ditsholofelo le pabalesego ya setšhaba. Tharabololo ke go rekelwa mo di-pharmacy-ing tsa semmuso, rutega ka ditshosetso le netefatsa ditshedimosetso tse di nepagetseng.

Thuto ya molwetse e ama go obamela kalafi ya HIV le TB ka go oketsa tlhaloganyo ka bolwetse le botlhokwa jwa dipilisi go tokafatsa boineelo mo kalafing go fokotsa drugre resistance le go tswala matshwenyego a mangwe go rotloetsa puisano le badiri ba botsogo. E thusa molwetse go tsaya boikarabelo le go sireletsa botsogo jwa gagwe le jwa ba bangwe.

Ka go leba kwa tleliniking ka dipilisi ka go bontsha ngaka gore dipilisi tse a nneileng tsone ga se dipilisi tse di siameng ebile ga di ntshware sentle gore a tle a kgone go fetola dipilisi tse, a nneye dipilisi tse di tshwanetseng.

Ba letle go bua maikutlo le dikganetso tsa bone, papadi e bonolo mmino, metshameko le go bala mmogo. Badiri ba ba bonolo, tikologo e e sireletsegileng le ditlhatlhobo tsa botsogo ka metlha.

Bana ba itemogela tshotlakako ka ba bontsha diphetogo tse di masisi mo boitshwarong jaaka go boifa, go hutsafalela, go iphapanya le go sa kgone go ithuta sentle. Bua le ngwana ka bonolo se mo pateletse go bua, tshwara bosupi jotlhe, ikgaoganye le ba tlhokomelo ya bana le ba mapodisi fa go tlhokega. Dithulaganyo di le teng mo Gauteng landline, Teddy Bear tleliniki le ba thusa ka tshegetso le polokego ya bana. Ka bokgoni mo thutong o ka thusa le go lemoga go emelela bana ba ba itemogelang tshotlakako ka thuto kgotsa ditiragalo tsa awareness.

Malome HIV ke e e gobang tsamaiso ya mmele ya go itshireletsa, e dira gore motho a go lwala kgapetsa-kgapetsa, ge o ka e okofatsa ka kalafi ya ARV gonne e laola kokonyana e ka letlelela botshelo jo bo telele ka go ja dijo tse di nang le phepo le go itshidila mmele, tshegetso ya semoya le go dira diphetogo tse di molemo mo botshelong. Batho ba ba nang le HIV ba ka tshela sentle fa ba ka tlhokomelwa sentle.

Ke ithutile se se botlhokwa ka diteko tsa HIV, go dira teko go go thusa. Go itse boemo jwa gago go itse boemo go go letlelela go tsaya kgato ya botsogo, ARV, tshegetso le phepo. Go abelana ka seo ka go bua ka kutlwelobotlhoko ke ile ka dira theko e nthusitse gore ke kaeletse ka botsogo jwa me, go rotloetsa ba bangwe ka lerato le tshepo le ke kgato e e molemo.

Go tlhomamisa boitshwaro jo bo nang le tlotlo le kutlwelobotlhoko go go thuntsha batlhokomedi ka ditsela tsa botsogo le tirisano ya semoya go akaretsa bokgoni jwa go tlhokomela, go tlhaloganya maikutlo le go ema nokeng. Selo sa konokono ke gore batlhokomedi ba nne ba ikanyega ba tlotla bagodi le go neela tlhokomelo ka pele.

Tlhokego ya dipalangwa tsa go ya dipetleleng, bokete jwa ditsela le sebaka se se kgakala le ditlamelo tsa botsogo, tlhokego ya tshedimosetso ka kalafi le bokgoni jwa go tlhaloganya dikakanyo tsa bongaka, letshogo kgotsa ditlhabi le tse di amanang le kgwetlho ya go bona thuso, peeletso ya tshedimosetso le ditlamelwana e ka tokafatsa seemo se.

Seabe sa batjha mo tlhokomelong ya bagodi mo motseng le mo lelapeng se botlhokwa thata, go thusa ka tiro ya letsatsi le letsatsi jaaka go apaya, phephafatsa kgotsa go tsamaya le bone. Go fa tshegetso ya maikutlo ka go bua le go ba reetsa, go ruta ba bangwe ka botlhokwa jwa tlhokomelo ya bagodi. Batjha ba ka nna barai ba phetogo ka go bontsha lorato le tlotlo mo bagoding.

Kankere e bonagala ka matshwao a a farologaneng jaaka e e sa tlwaelegang, setlhabi madi mo mantle kgotsa mo tlhapong le diphetogo mo mmeleng. Kalafi mo Aforika Borwa e akaretsa karo, go ntsha tlhagala, kalafi ya ka chemo, kalafi ya marang, di-hormone kgotsa kalafi e e ikgethileng go ikaegile ka mofuta wa kankere. Go lemoga kankere ka nako go oketsa diphitlhelelo tsa kalafi.

Se se ka bakang kgatelelo ya madi ke kgogedi ya maikutlo le stress, tlhabego ya maikutlo kgotsa diphoso mo tsamaisong ya diphilo, go se robale sentle. Go ka itshireletsega jang? Ka go leka go fokotsa stress ka borai kgotsa dipaka tsa boikhutso, go dira diphetogo mo maitekong a letsatsi le letsatsi, go bona kgakololo ya bongaka fa mathata a tswelela.